Eya, ke a botsisisa ha ke ntse ke le mona bankeng hore na ditjeho tsena tse leng hore ke tla di ntsha kgwedi le kgwedi di tlotla di nyoloha ha ho etsahala jwang? Kapa di tlatla di theoha ha ho etsahala jwang? Le hore na ebe ke tla patala bokae ka kgwedi, ke tla patala bokae ka kgwedi? Mme ke patala kgwedi tse kae? Mme ke tla botsa le hore na e be ke na le kgetho ya hore na nka patala ka letsatsi le fe kgweding? E be ke tla dumellwa hore ke patale ha kgwedi e qala, mahareng a kgwedi kapo ha kgwedi e fela na? Hoba hangata ho ba bobebe hore motho a patale dikoloto ha kgwedi e fela. Nna nka thabela ho patala ka letsatsi la ho qetela la kgwedi.

Dumela monghadi. Ke ne ntse ke sheba monana marangrang website-eng ya banka ya lona. Mme ke sheba tsena tsa ho tsetela tjhelete e leng yona investments. Jwale ke kopa o nhlalosetse ka dikarolo tse leng hore di teng, kapa o nhlalosetse ditlhahiso tse leng hore di teng tse leng hore nka kgetha ho tsona bakeng sa ho tsetela tjhelete. Mme ke kopa ho hlalosetswa ka botlalo hore na e be nka tsetela tjhelete nako e kae? Le hore na ditswala tsa ka di tla tsamaya jwang? Ke a leboha.

Ditsotsi ha di se , ha di sentse di-ATM-e tjena moo re dulang teng. Kannete e tlotla e ba bothata bo boholo haholo hobane jwale motho le ha o hloka ho etsa eng kapa eng, o tlo tla o hloka hore o ye diofising tse kgolo tsa dibanka ka ha di-ATM-e di se di le siyo. Mme jwale bona ke bothata hape bakeng sa batho ha ba batla ho tsetela tjhelete, ba batla le ho ntsha tjhelete. Hobane dibanka tse ngata ha di sa dumela hore re tsetele tjhelete ka hare ka bankeng. Ka mokgwa wanene wa deposit-ing mane monong o tlatsa teng ka tsela ya sekgale-kgale. Hona jwale o so ikemela ka ntle ATM-eng monono, o deposit-e tjhelete, kapa o intshetsa tjhelete. Le dishopong e tlotla e ba tshubuhlellano e kgolo haholo hobane re kgona ho ntsha tjhelete manene dishopong ka mokgwa wa di-cashback-e, mme le ho romela tjhelete. Jwale tshubuhlellano e tlotla e ba ngata haholo dishopong.

UIF-o ke karolwana e itseng ya tjhelete ya hao eo oe kgolang kgwedi le kgwedi. Mme tjhelete ena ke one percent, ke peresente e le nngwe ya mokgolo wa hao e hulwang kgwedi le kgwedi ha o kgola. Mme tjhelete enana e ya mane moo hothweng ke Unemployment Insurance Fund. Mme di-funds tsena, kapa yona tjhelete eo ke tjhelete e leng hore o ka lo e claim-a ka tsela ya ho lo ingodisa manene Department of Labour ha o so sa sebetse, kapa o felletswe ke mosebetsi. Ebe o fumantshwa tjhelete ena ya hao.

Ha le qala ho reka lehae la lona la pele, ho bohlokwa hore le tsebe hore na jwalo ka bareki ba pele le qualify-ela ho fumantshwa loan-o e kae mona bankeng? Le hore na loan-o ena le tlotla le patala jwang? Ebile le tlotla le e patala dilemo tse kae? Le hore na ha se le sa kgone ho patala loan-o ena, ebe na ho tlotla ho etsahala eng ka lehae la lona?

Tsela eo e neng e ka ya tjhentjhwa ka tsela eo ho kadimisanwang ditjhelete ka yona. Ke tsela ya hore batho ba hlalosetswe, ba hlalosetswe ka botlalo hore na ha se hore ha o qualify-ela loan-o o na le nthwena e bitswang buying power. O ka fumana hore motho o qualify-ela loan-o feela ha ana buying power, kapo o fumane hore e ntse e tlo ba bothata ho yena hore a patale loan-o eno.

Ho na le motho e mong eo ke neng ke mo tseba ka dintho tsenana tsa bo matjhonisa tsa ho kadimana ditjhelete. Ntho eno ya bo matjhonisa ya tshosa. Motho enwana ba ile ba etsa setlamo le tumellano ya hore ha sa patale matjhonisa enwana, matjhonisa o tlatla a ya ha hae a nke thepa ya boleng ba tjhelete eno a mo kadimmeng yona. Jwale tjhelete enana e ne tswala ka bokalo ka fifty percent kgwedi le kgwedi. Motho enwa na kadimme tjhelete e etsang four thousand, ke qetetse a se a re tjhelete ya e kolotang matjhonisa eno e se fihla ho ten thousand ka lebaka la hore e tswala kgwedi le kgwedi. Mme matjhonisa kannete o la feela a etsa jwalo a ya ha hae, a nka thepa jwalo ka ditafole le fridge. O ba nkile le micro oven. Ha ke so utlwe ntho e ntshosang hakalo.